Ke tlo buisana hantle le malome ka moya o fatshe, o bontshang boikokobetso. Ke mo bolelle nnete hore ho etsahetseng, mme ke kope tshwarelo.

Dumela, ho fihlile batho maobane ba kenya dithapo tsa marangrang, ba re jwetsa hore re tla kgona ho di berekisa marangrang a kajeno. Empa ha ho bereke letho. Ke ne ke nka thabela ha le ka tla le tlo sheba hore ke eng se phoso or ha le ka nletsetsa la mbolella hore ke eng seo se etsahalang.

Ee, moo ke dulang ho na le Wi-Fi ya ya mahala. Ke e sebedisetsa ho etsa ntho tse ngata tse kang ho batla mesebetsi le tse ding tse ngata. Ke e fumana, e bolokehile ebile ha e ha kena fumana di-virus. Ha ke kenele ho yona, ha e tsamaye, e kgaoha kgafetsa, e tshwara hantle ho fihlela ke be ke qetelle ho e sebedisa.

Ba nhlaloseditse hore ha ke rekile data, ke tlohelle ho bula di-app-e tse ngata founung hobane ke tsona tse jang data ya ka kaofela.

Ba ditaba ba ka etsa hore ba botsise motho eo ya tummeng hore na ho lokile ha ba ka etsa ditaba ka ena. Ebile ba ka etsa ntho e ntle ya hore ba hlahise tse ntle feela ditabeng, ho thibella ditaba tse mpe ka batho.

Ho na le Wi-Fi ya mahala ya setjhaba. E sebetsa ka hore, ha e na PIN-i. E ka sebediswa ke mang kapa mang. E thusa batho bao ba sa kgoneng ho patala di-Wi-Fi le batho bao ba se nang di-data hore le bona ba kgone ho thola monyetla wa hore ba thole mesebetsi le tse ding.

Ee, di santsane di hlokeha hobane di re tsebisa ka ditaba le tsohle tseo di etsahalang letsatsi le letsatsi.

Ntho e nngwe le e nngwe e ngolwang ha se nnete, ka hobane ntho tse ding tse ngolwang ke tse tswang ho batho. Hape batho ha ba rate ntho tse ntle. Batho ba tla ngola ntho tse mpe ka wena hore ba o bone o le fatshe.

Ke nahana hore a tle a tla e sebedisa. Ke tla mo kadima Wi-Fi password. Ke mo bolelle hore a tle sebedisa Wi-Fi hobane Wi-Fi ena, e na le di-data tse ngata tse sa feleng. Empa ha a e hloka a tle ka mehla le mehla. Nka thabela ha ka thuseha.

Ke tseba motho a tshwarwa, a lahlehelwa tjhankaneng Afrika Borwa. Hore batho ba tsebe hore ho fafatsa ditaba tsa maka ha ho a loka. Ebile nna le nna ke ne nka ba nka ke ba kwalle tjhankaneng, hore ba tlohelle ho fafatsa maka ka batho.

Seo ke ne nka se etsa ke hore ke ne ke ka tsebisa batho ka mmino wa rona wa setso. Ke ba bolelle le hore mmino ona o monate jwang, le hore o ka re thusa ka tsela tse fe.

Ka tsebo ya ka molao wa Afrika Borwa o re batho ba buang ba fafatsang maka ka batho ba bang, ba lokela ho tla kantorong ya dinyewe. Ho tla bua hore, hobaneng a fafatsa maka ka motho eno. Ebe wa shebuwa hore na motho enwa o ne a bua nnete hore o ne a fafatsa maka. Kamora moo haebe o na fafatsa maka, o tla ithola a le kotsing, a kwalletswe tjhankaneng.

Dumela. Ke na le tetlebo ka hore re patala tjhelete e ngata ngata, empa re shebella difilimi tsa kgale. Difilimi tsa kgale re se re di tseba, empa re ka se ke ra patala ditjhelete ho shebella difilimi tseo re di tsebang. Ke ne nka thabela hore ho etsuwe difilimi tse ntjha tseo batho ba sa di tsebeng. Hore le wena ha o patetse tjhelete ya hao, o tsebe hore o tla ithuta ka ntho e ntjha kajeko.

Dumela motswalle, ho tla be ho na le di-award-e tsa mmino tseo ke di ratang kgwedi e tlang. Mme nka thabela ha re ka ya mmoho moo. Re ka beha tjhelete, re ka beha di-three hundred-e hore re kgone ho fihla mane, kgone le ho reka tsohle tseo re di hlokang. Mme ke ne nka thabela hore le ka letsatsi leo, re apare diaparo tse ntsho fela.